Ke ne ke ikutlwa ke itumetse thata kgetlho la ntlha fa ke pagama sefofane. Gonne, e ne e le ga mantlha ke ipona ke le kwa godimo jaana, ke ne ke tswa mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ke ya ko nageng ya Botswana e ne ke sa e kgakala jalo.

Ke ka rata go ipona ke palame sefofane gape jaaka ke tlile ka sepalama. Gonne, fa o le mo sefofaneng o ikutlwa o le kgosi ya lefatshe leno gonne, o bona tsa lefatshe o di shebelela kwa tlase ebile ke se rata thata ka boammaaruri.

Tsala, o tshwanetse go ya kwa difofane di emang teng mo gae, mo Aforika Borwa. Mme, morago o reke tekete ya go ya kwa Nigeria, mme, morago ba tla go bolelela nako e sefofane se tlileng go tswa ka yone, mme, morago o tla palama mo sefofaneng, mme, morago ga o fitlha ko Nigeria wa go fitlha ko difofaneng di emang teng. Mme, morago nkanna wa ya ko mabakeng a o a tletseng mo nageng eo.

Go na le tiriso e ke sa, tsela e ke sa e rateng e dibese di dirisiwang ka yona mo toropong ya rona, go nne di dintsi thata mme di feta di jagile nako tse tsotlhe mo e leng gore di tla bona kotsi ya dijanaga mo tseleng mme go se se babalesege.

Ke tshwanetse go tlisa ditokomane tsame tsotlhe, go bontsha gore ke nna o ke rekang tiriso ena ya bese mme le madi a gogiwe go tswa mo karateng ya me eseng ya motho.

Se se dirang gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke kelotlhoko sa ntlha, le gore o kgweetse ka speed se se siameng le gore o lebelele tikologo e o tsamayang mo go yona ka nako eo. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata maitemogelong a a siameng a go ya tirong gonne, nako tse dingwe batho ba ba yang tirong ga ba na dipalangwa.

Fa o le motho wa strike mme, o le sekgoretsi sa bese o ka latlhegelwa ke bapalangwa ba lebantsi thata. Mme, fa o le mokgwetsi wa bese o tshwanetse go fokotsa mo seo, o dirisane sentle le bapagami.

Bese e tsamaya ka nako e e rileng gore e kgone go fitlha ka nako e e beilweng ko eyang, le gore bapalami botlhe e be ba felletse mo go yona. Ke mokgwa o ba o dirisang go ka obeela nako, fa bese e ka nkemela ka dinao, ke ka leka thata go ka itshireletsa mo go yona gore ke dule ke babalesegile.

Ke ile ka siwa ke bese ka letsatsi lengwe ka lebaka la go tsoga lata le go nna lata mme morago, ka leka go baakanya, go siamisa tshenyego ya nako mme ka leka go tsoga ka nako. Mme, go tswa mowa ka dula ke le mo nakong.

Go ne go na le ditshupetso tsa dibese mo tikologong ya rona mme, le gompieno sa ntse di le teng. Bapalami ba ema ko golo gongwe ba botlhe gore bese e ba fitlhele fa wa botlhe mme, e ba tseye bese e kgone go tsamaya.

Dibese ga di tsamaye mo tikologong ya metse yotlhe gonne, ditsela tse dingwe ga di a babalesega di siya dikotsi mo ditseleng tseo.